Home based care i i vanhu lava va hlayisaka vadyuhari i vanhu lava fambaka hi mimiti va languta vadyuhari leswaku va hlayisekile kumbe njhani.

Nkoka wa wa vanhu lavakulu lava kumaka leswaku va kuma muholo i ku va hikuva vanhu lavakulu a va koti ku ti hlayisa ende van'wani a va ha koti ku ya emintirhweni va ya ti tirhela leswaku va ta kuma mali ene van'wani va tshama va ri wexe mali leyi kota ku va xavela mugayo ni swixevo leswaku va kota ku hlayiseka.

Tanihi nhloko ya muti a ndzi ta a ndzi ta endla leswaku ndza xava swakudya hinkwaswo leswi lavekaka emutini ndzi heta ndzi thola munhu loyi a nga ta languta vadyuhari leswaku va hlayiseka la mutini a va swekela a va endla swilo hinkwaswo.

Ina ndzi vona ndzi vona swi fanerile leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende hikuva mali leyi yi kota ku va hlayisa va kota ku xava mugayo va kota ku xava xixevo va kota ku xavela malerhi va ku xavela vana malerhi lava pfumelaka va pfumalaka.

Hikuva loko u ri na n'wana lontsongo u n'wi xavela ma-pampers u n'wi xavela meleka yi va yi herile a wa ha koti ku ti xavela swakudya leswi wena u nga ta dya swona loko ku ri u kuma ku u tshama u ri wexe.

Ina ndzi vona matirhelo ya ya le titliliniki ya matikoxikaya ti ri kahle hikuva va va va endla leswaku vanhu hinkwavo va kuma vutshunguri loko u ri mudyuhari wa rhanga u u u teka leswi u ndla leswi u nga tela swona ivi u muka na loko u rin'wana i ri ricece va rhanga hi wena leswaku u kota ku kuma vutshunguri lebyi faneleke.

Mfumo wu fanele wu endla leswaku vanhu matiko hinkwawo matikoxikaya hinkwayo ya va na titliliniki leswaku vanhu va nga hlupheki loko ku fika nkarhi lowu va kumaku leswaku va vabya va hatla va fikelela ku fika etliliniki wu tlhela wu endla leswaku swilaveko hinkwaswo swi kona ematliliniki hikuva vanhu va nga hlupheki.

Ti-mobile clinics ti kahle ematikweni matikweni lama ti pfumalaka titliliniki hikuva vanhu va ta kota ku hatlelela va fika va fika va va ta hatla va kuma vutshunguri ku tlula ku famba va ye matikweni man'wana ku ya kuma vutshunguri.

Ina ndzi vona swi fanerile leswaku matikoxikaya va va na titliliniki te le kusuhi hikuva munhu loko a vabya nivusiku a nge koti ku ya ematikweni man'wana ku ya kuma vutshunguri.

Loko a ndzo va na makwenu loyi a vabyaka ivi ndzi fonela ambulense leswaku yi ta n'wi rhwala ivi yi nga yi hlwela ku fika a ndzi ta teka makwenu wa mina ndzi n'wi veka enhlanzeni ndzi n'wi yisa exibedhlele leswaku a ya kuma vutshunguri lebyi faneleke.

Lexi endlaka leswaku ti-emergency services ti hlwela ku fika ku endleka emagondzweni i ku va ti va ti ri kule .

Ndzi nga hlohlotela vanhu lava leswaku va teka treatment ya vona ya vuvabyi bya HIV and AIDS hikuva loko va nga dyi maphilisi va ta ondza ivi va hundza emisaveni.

E-e ndzi vona swi nga fanelanga ku ku kala vatirhi etindhawini ta vutshunguri hikuva vanhu va nga ta va tela leswaku ku ta ku ta kuma vutshunguri va fane va kuma vatirhi va ri kona.

va fanele ku rhanga hi hi vanhu lava vabyaka swinene ku va tshungula ku papalata ku va vanhu va nga wi.

Mfumo wa Afrika-Dzonga wu fanele ku thola vanhu va ku tala eswibedhlele ku va va pfuneta vatirhi van'wana leswaku vanhu va nga yimi nkarhi wo leha etilayinini.

Leswi endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo swi tala i ku va vanhu va kuma vutshunguri mahala a va hakeli nchumu va kuma swilo hinkwaswu mahala.

Xivangelo xo ti-private health care ti durha i ku va a va hakeriwi vo ti tirhela.

Vubihi eka swibedhlele swa mfumo i ku va madokodela ma khola va tekela vanhu vanhu kumbe maxaka ya vona enhlokweni leswinene swa kona i ku va hi kuma vutshunguri mahala.

E-e ndzi vona swi nga fanelanga leswaku tin'anga ni madokodela va tirha swin'we hikuva tin'anga a ti tivi leswi swi vabyiwaka emirini wa munhu vo tiva murhi wa xintu ntsena.

Ndzi vona leswaku ku nge vi na mbuyelo hikuva va tin'anga va tsemelela misiha ya munhu ivi a hundza emisaveni.

E-e ndzi vona nga ri a va nge tirhisani hi ku hatlisa tin'anga a ti kahle hikuva ti tsemelela misiha ya vanhu ti onha misiha ya vanhu lava misiha yi nga ta pfimba ivi munhu a hundza emisaveni.

Loko ndzo va na ndhambi ndzi nga kombela ndzawulo ya Afrika-Dzonga leswaku yi ta ni donetela hi matende leswaku ndzi ta kuma va tlhela va ndzi donetela hi swakudya hikuva swi ta va swi fambile ni mati.

Ndzi nga ha tsundzuxa vaakatiko leswaku va timela ndzilo hi misava va nga timeli hi mati hikuva mati ma ta endla leswaku ndzilo wu pfurha swinene kambe va nga tlhela va teka nkumba va chela ndzeni ka mati va kota ku huma ndlwini hi wona va nga tshwangi.

Tanihi muchayeri wa movha ndzi nga landzelela swipimelo swa patu ni famba ka patu leri ndzi faneleke ku famba eka rona leswaku ndzi nga endli tinghozi lomu mapatwini.

A ndzi ta endla leswaku vanhu va famba hi hi ndlela leyi lulameke munhu a nga chayeri chayeli hi xipidi xa le henhla eka patu leri faneleke ku chayela hi xipidi xa le hansi.

Leswi endlaka leswaku timovha ti chayisana eka magondzo lamakulu i ku va vanhu va chayela hi xipidi xa le henhla kumbe ku chayela eka patu leri va faneleke ku ka va nga fambeli eka rona ni ku ku rhanganyeta mimovha yin'wani ku.

Ina ndzi vona swi fanerile leswaku vana lavatsongo va tiva timhaka ta ku biha emirini va ha ri vatsongo hikuva swi ta va pfuna ku va va nga endli timhaka ta masangu va ha ri vatsongo.

Va swa rihanyo va fane va lemukisa vaakatiko leswaku va nga tirhisi maphilisi hi ndlela yo yo tlula mpimo hikuva ya nga va vavisa.

Phuresidente u lemukisile vaAfrika-Dzonga leswaku va mbala swifunengeto swa swikandza hi nkarhi wa COVID-19 leswaku va nga tluleriwi hi vuvabyi lebyiya hikuva bya dlaya swinene.

hi nkarhi wa COVID-19 a hi nga pfumeleriwi ku tshunelelana kumbe ku vulavulelana ekusuhi hikuva vuvabyi lebyi a byi tlulela.

COVID-19 i global pandemic hikuva i vuvabyi lebyi taka hi le byi tumbulukeke matikweni ma le handle a byi vi byi huma hi la South Africa.

le ri nga ri nga laveki ku teka maphilisi ya switsongwatsongwana a ndzi ta endla leswaku loko ndzi rhuma leswaku ndzi ya rikela mati ndzi rhanga hi n'okisa maphilisi ya switsongwatsongwana ivi ni ri nyika ri yi nwa.

Nkoka wa vanhu va ku tshama ematikoxikaya va ku kota ku kuma mintirho wo hlayiseka i leswaku va kota ku tihlayisa va nga fambi va yiva swa vanhu va hlayisa na mindyangu ya vona.

Ndzi nga tsundzuxa vanhu lava va nga na xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS leswaku va nga va nga rivali ku nwa maphilisi hi nkarhi nkarhi lowu va va va nga veka wona va fane va nwa maphilisi hi wona ku va xitsongwatsongwani xa vona xi ta kota ku va hanyisa kahle ene va nga nwi maphilisi va nga dyanga.